Izitayela zaphesheya zinomthelela omkhulu ekugqokeni kwethu thina bantu abamnyama. Njengoba sazi ukuthi umzimba uyahlonishwa, kodwa sithuke sesiyeka, sesithola ukuthi abantu sebegqoka izinto eziveza imizimba yabo, ngokubukela kwimfashini esiyaye siyibuke kumazwe aphesheya.

Kubalulekile ukuthi izizukulwane zethu ezizayo, zikwazi ukubona ukuthi okhokho babo babegqoka kanjani, noma isizwe ngesizwe, yiziphi izingubo zaso zomdabu ukuze bezokwazi ukuthi nabo bebenakho emqondweni wabo ngomlando wabo wesizwe sakubo. Ngakho-ke, lokho kubalulekile ukuthi bayazi imvunulo yesizwe sabo, ukuthi bavunula kanjani. Yingakho kuze kube nenyanga ekhethekileyo, lapho khona abantu begqoka ngokwemvula yomdabu wabo.

Lokhu kungaba kuwumthelela omuhle kakhulu kubantu ngoba kukwimali le khokha uma bethenga izingubo zokugqoka, bengeke bazikhokha ngoba izingubo zomdabu kusuke kuwuhlobo lwengubo eqinile, isikhumba. Futhi kusuke kuyihlobo lwengubo engagugi kalula. Lokho kuzobenza ukuthi abantu bakwazi ukonga, bakwazi futhi nokuziqhenya ngosiko lwabo. Futhi bazazi ukuthi bona bangobani, badabuka kuphi.

Imvunulo ibaluleke kakhulu kuthina maZulu, ngoba iyakwazi ukuhlukanisa ubulili bokumuntu wesilisa, nomuntu wesifazane ngokwezigaba zabo. Futhi ikwenza ukuthi uziqhenye, uzizwe ukuthi wena ungubani, udabuka kuphi. Akufani nokunye lokhu, izimpahla esizigqokayo, ezinye zazo azikwazi ukuhlukanisa ubulili, azikwazi ukuhlukanisa izigaba zabantu, ukuthi owumncane, uwomdala, uwosekhulile, uwongakanani, kuyafana. Kanti imvunulo iyona, iyakwazi ukuthi ihlukanise ukuthi, lo owesifazane osekhulile, lo owesifazane osemncane, lo owesilisa osekhulile, lo owesilisa osekhulile. Ibaluleke kakhulu imvunulo kithi.

Ubuhlalu bubalulekile kakhulu emvunulweni yethu yesintu. Ngoba ubuhlalu obumhlophe busetshenziswa intombi nto, engakaze imazi umuntu wesilisa. Yilapho osuke khona buchazela noma buchaza isimo sentombi esuke ibugqokile lobuhlalu. Bese ubuhlalu futhi buyakwazi ukuthi bukwenze uhlobo ngezindlela eziningi. Kodwa futhi bukhombise ngokuthi wena usungakanani, usukuliphi izinga. Ngoba uma sebunemibalabala, lapho osuke sebukhomba khona ukuthi akaseyiyo intombi nto, kodwa intombi nto, iyaye ifake ubuhlalu obumhlophe.

Izinhlelo zokuxhumana, yizona ezibe nomthelela omkhulu, lapho abantu khona sebelahla khona izinsiko, noma amasiko abo ngokugqoka. Sibapho abantu bekhona bebuka izinhlobo ngezinhlobo zamafashini, bebuka izinhlobo ngezinhlobo zezinto ezigqokwayo, bese futhi bese bekhohlwa ukuthi baheheke, bese bekhohlwa ukuthi bona basuka kuphi. Bese ekugcineni kwakho konke sebelahla usiko lwabo, ngenxa yokubuka, behehwa imfashini lezi abasuke bezibona ezihlobeni zokuxhumana. Kuba nomthelela, kube nomthelelo omkhulu kakhulu kubantu ekushintsheni indlela abagqoka ngayo.

Lokho ngizizwa ngijabulile, ngoba lokho kukhombisa ukuthi abantu babumbene, bayinto eyodwa, abacwasani ngobuzwe babo. Futhi kube kwakha ubuhlobo obukhulu phakathi kwezizwe zonkana, ngoba akukho ukucwasana okubakhona ngendlela abasuke begqoka ngayo.

Eyi, ngike ngalandela olunye uhlobo lwefashini. Ngakuthenga izinto lezo ezazikwifashini, izimpahla ngazigqoka. Kuthe ukuhamba kwesikhathi, saphela isikhathi saleyo fashini. Ngathola ukuthi lezizimpahla engangizithengile, sengithi ngiyazigqoka, ngase ngibukeka njengomuntu ongekho esitayeleni, noma umuntu ongehambisani nezinhlelo eziqhubekayo. Into ekwifashini iphelelwa yisikhathi, futhi ugcine ukuthi leso, lezoyimpahla osuyithengile, utholukuthi awusazisebenzisi ngoba seziphelelwe isikhathi. Ifashini isuke yenzelwe leso sikhathi esithile.